Ke nagana tiriso ya difofane kgotsa di-helicopter-ra ke yone e ka thusang mo seemong se ke raya sa dipula tse di maatla ebile di ka bonako ka gore di tla fela motho a palamisiwa a isiwa ko bookelong ka bonako ka gore ditsela tseo tsa ko metseselegaeng a di a siama, yanong tse di tshwanang le bo di-ambulance le gone go tsamaya mo di tsela tseo kgotsa mo mmileng mme ke ka moo ka gore pula e le di maatla ya bo .

Ke nagana yalo ka gore ditlhare di bereka dilo tse di farologaneng, and-e ke nagana le gore bolwetsi bongwe le bongwe bo na le kalafi ya teng ebile setlhare sengwe le sengwe se na le kalafi e se ka e alafang, jaanong tse di tshwana le bo gonorrhea ke dilo tse di ka alafiwang ka ditlhare kgotsa melemo ya setso ka gore de batla hela motho yo o na leng kitso ya tsone a kgone go itse gore thuba-thuba jang, o tlo go nosa di feng o ba jesa di feng gore gonorrhea e kgone go fela.

ke ka simolola ke ipotsa ebile ke makala ka gore ga di a tlwaelega gore ko ditleliniking ditlhare kgotsa melemo ya setso.

Mo maikutlong, le mo pelong le mo tlhaloganyong ka gore tse dingwe tsa dilo batho ba ba tlhaloganye gore a se banna botlhe ba ka kgona go sengwe le sengwe. And-e tse dingwe tsa dilo ke dilo tse e leng gore a di na kalafi, ke dilo tsa tlhago, jaanong banna ba bangwe ba tlhaga ka tsone. Go tlhokagala hela gore batho ba tlhaloganye gore tseo ke dilo tse e le gore ga di na kalafi.

Ke nagana gore fa bolwetsi ka nako molwetsi a ka kgona go bolelela ebile a ka kgona go fiwa molemo o a tla go nwang gore a gore molemo o bogale jwa bolwetsi joo. Mme dilo tshwanang le bo ditlhare ka di-treatment ke yone e tla mo thusang gore mogare ono o alafege.

ka go reka molemo o o tshwanetseng o o maleba gore o seke wa fitlhela ntshitse madi a mantsi mme o rekile molemo o e le gore ga o tlhoke. Mme gore o dule o na le melemo ke gore o se ka wa nna wa boela kwa lebenkeleng o a go reka gantsi-ntsi.

Go nna thata kgotsa go nna gore a dirise ntlwana eo mme ga ba kgone go mo thusa sentle ka gore di ntlwana tsa bone batho nang le bogole ga di tshwane le batho ba senang bogela.

Ke itse gore o itse gore gantsi ke mang, ngaka ke ene fela o itseng bolwetsi jwa gago mme tshwanetse o nne lekwalo le le tswang kwa go ene o itse gore o reka eng, ga o reke eng, o sa tloga wa reka molemo o le gore ga o tsamaisane le bolwetsi bo o tshwereng. Mme melemo e e tshwanang le ya bo allergy ke yone e rekiwang ka le doctor's letter.

dikgwetlho tse e ka nna tsa gore bangwe ga ba tshware ga bangwe . Melemo ya setso ga e ba tshware sentle mme ga ba kitla ba kgona go tlhalosa gore ga e ba tshware sentle ka gore ba tlhoka go .

Go amogela ke go ba amogela le go ba rata mme le go bua le bone nako le nako.

Ka gore ba ka mo tlase ga kgatelelo e ntsi ka gore sengwe le sengwe se batliwa go tswa mo go bone ebile tshwanetse ba bereke ka natla. Ga go le yalo ga gona motho o ba tshegetsang kgotsa o ba mme seno se ka gore ba tsamaye thibelwa maikutlo.

ka gore batho ka bantsi ba tlabe mme wena o fitlhileng pele go raya gore o ikaeletse go tla go bona.

E, ke thulaganyo e e siameng ka gore batsadi ba kgona go ko malapeng mme ba tokafadiwa ka gore ba ba sireletse go nne le security e tight.

nka bua ka ka reng kgotsa nka re ke bophepa ya.

Tla tshwanela ke berekise ditlhare tsa mo gae kgotsa mekgwa ya bogologolo gore ke ne ke .

ne e le kgang ya gore ko ditleliniking kgotsa bookeng ba bo ba sena tsone mme ko di-pharmacy-ing ba ba na le tsone ebile o dira le gore kalafi gore mo ke .

Ke bile ntse ke tsamaya ya ke bona gore ya ke a e bona, ke a e tlhoka. Ka gore ke a e tlhoka ebile ya nthusa thata gone yanong ka gore yana ke ikutlwa e le nna.

O tla itse gore ga o a tshwanela go dira eng, tshwanetswe o dire tse di gore le wena o tsamaye ka batho ba .

O tshwanetse gore o se ka wa leka go tsenela mo, o tshwanetse o be le ga o a tshwanela go tshela ga o a tshwanela go itira .

ka gore dingaka di gore batho ba kgone go tlhatlhobiwa ba bo ba tshwanela gore ba ka gore hmga ba tshwanela gore ba .

Ee, ke nagana gore ditshwetso tse dingwe tse nka di tsayang e le gore mongwe a ka ima a sa ikaela ke dilo tsa gore nka reya go dira bosi, number one. Number two nka dira gore before kgotsa pele re tsena mo ya thobalano re tla berekisa mosomelwana kgotsa yone condom-o kgotsa a le gore ga e rate sentle ke tla re gore re berekisa dirang gore a seka nna le bana.

Diokobatsi tsa mmele ke tse e leng gore di ama motho ka tsela ya gore di koafatsa wa motho ka gore ga di a se tse di maleba kgotsa selo se e leng gore doctor kgotsa mooki le tsona a di berekise. Jaanong ka tsela e e dira gore mooki mme tsela ya go thibelela jotlhe gore a seka nna le diokobatsi tse di e seng mo molaong ke ka gore batho ba seke ba reka diokobatsi mo bathong ko ntle, ba emele go di fiwa ko maokelong.

Gore ga e le yana o tlamela go tloga gone yanong o simolola seka a mo nyenyefatsa kgotsa a seka mo dira gore a ikutlwe a nosi, a mo thekge a mo tshegetse a mo rate jaaka ntse a mo . Mme e le gore o batla go tsena mo dipalong tsa seke ra o dira . re ka tsenya mosomelwana, re dirise mosomelwana ga re dira thobalano.